Ukukhokha amalobolo kusabalulekile esikhathini samanje. Asikho isikhathi esizofika lapho khona owesifazane okuyofanele athathwe mahhala, kwazise miningi imisebenzi ayofike ayenze lapho ayoshadela khona. Usayobathola abantwana, futhi uyokwenza imisebenzi yasendlini. Ngakho lokho kudinga ukuba athathwe ngokomthetho kwabakubo, futhi bazi ukuthi lapho aya khona uyoba yini.

Ngike ngabona lapho othile khona edonsa kanzima ngezithiyo zolimi endaweni enamasiko amaningi. Lokhu kwakubangelwa ukuthi wayengakwazi ukuxhumana nabantu bamasiko ahlukene futhi kuningi kakhulu owaye ngakuqondi. Abaningi bazama kakhulu ukumsiza, futhi ngokuya ngokuya kwesikhathi, wabangcono kakhulu kangangokuba wagcine ekwazi ukuxhumana nezinhlanga ezihlukene, aqonde namasiko ahlukene.

Yebo, kukhona ukudla kwesizulu okuya ngokuya kungasavamile namuhla. Lokho kudla singafaka, yibheke, isijingi sethanga kanye namahewu.

Ukukipita akuyona nakancane into enhle ngoba kwandisa izinga labantwana abazalelwe ngaphandle komshado. Futhi kwandisa ukuhlukana kwezithandani isikhathi singakafiki, ngoba iningi labantu abakipitayo mabakazimeli ngokwezimali kangangokuba sebangamela impilo yokuhlala ndawonye.

Uhlelo lokufunda ulimi negxathu engalithatha ngaba yingxenye ekuthathweni kwalo, ukwazisa ngobumqoka bokwazi ulimu oluthile. Kwakungukuthi ngafunda izincwadi ezazibhalwe ngalolu limi. Futhi ngandisa ukuxhumana kwami nabantu abakhuluma lolo limi. Imigomo yalo, yayingivumela ukulukhuluma, futhi imiphumela yaba mihle ekugcineni ngoba ngagcina sengiluqonda kangcono lolu limi.

Angicabangi ukuthi izizukulwane ezincane ziyawagcina amasiko . Usunokuthola abesifazane bagqokise okwabesilisa, nabesilisa bagqokise okwabesifazane.

Zibaluleke kakhulu izimpahla zezomdabu emiphakathini eyahlukene, ngoba ziveza imvelaphi nobuhle baleso sizwe. Lezi zingubo seziguqukile esikhathini samanje. Futhi zenziwa zaba yimfeshini kakhulu, okuwenza lokhu zibukeke kahle, futhi zidlala indima enhle emfeshanini yesimanje, ngoba ziqhakambisa amasiko nemvelaphi yabantu.

Umphakathi odonsa kanzima ekukhuliseni umntwana womfana. Okuhlanganisa ukunikeza izingubo ezintsha. Lokhu singabhekana nakho nokuthi athole ukwelulekwa kakhulu ngabantu besilisa, ngoba yibona abaqonda kangcono indlela yokukhula komntwana womfana.

Izindima zobulili zishintsha kakhulu ezindaweni zasemadolobheni ngoba owesilisa uyakwazi ukwenza imisebenzi ebukeka sengazuthi yayidalelwe owesifazane. Kanti nowesifazane useyakwazi ukwenza imisebenzi ebukeka noma eyayithathwa njengemisebenzi yabantu besilisa. Njengokuhamba ayosebenza ondle abantwana, akhe indlu, athenge nefenisha.

Ngesikhathi lapho ngenzelwa umkhuba wokukhulisa, coming of age, umuzwa engaba nawo kakhulu, ngumuzwa wokuziqhenya, nokufeza okuthile. Ngazibona futhi ukuthi ngifanele ukuba sesizweni sami, futhi ngabona ukuthi sengikhulile, sengingaba yindoda.

Imithandazo nemikhuba ehlobene nemikhosi kanye nokuzalwa nokuqamba amagama, iye yashintsha ngokuhamba kwesikhathi. Ishintshe kakhulu, futhi kukhona izici eziba nomthelela kulezi zinguquko. Kangangokuthi abantwana sebaqanjwa nanoma ngabe yiliphi igama. Abasaqanjwa ngendlela yegama ey'landela usiko lomndeni.

Umntwana ngingamfundisa ngamasiko, nemikhosi yakwaZulu, ngokuthi avakashele ezindaweni zasemakhaya. Lapho kusaphilwa khona iSintu, ukuze akwazi ukufunda kabanzi ngempilo namasiko akwaZulu.